Boreneng ka tlhaho ke ke ke batho ba ikgonang hobane ba tswa malapeng a hantle. Ba na le maruo, mme le ntho tse ding ka hobane ke ba boreneng di a e tlisa, mme di ikeketse. Batho ba ba fa feela dintho mahala, ke hore di tla ho bona ba sa di kopa le ho di kopa. Ba na le diphoofolo, diphoofolo di a ikekeletsa. Ba kekebe ba tshwana feela le batho feela ba motseng, ke boreneng. Seo ba nang le sona se a ikeketsa le batho ba tla, ba fane feela. Ebe jwale ba ruwa ho feta ntho e nngwe le e nngwe ebile le ka hore ke boreneng, tlameha e bonahale e bontshahale, ebe ntho tse ntle feela tse kgahlisang.

Nna ka bo nna ba ka ha ke rate lebollo. Jwale ha ke tlo eletsa motho hore a ise ngwana lebollong hobane ha ke bone molemo wa teng. Mohlomong dintho peleng di ne di le ka tsela e hantle empa jwale nna nako e ke hotseng ka yona ke bona lebollo le sena molemo. Ke bona feela ba ya bana ba batho ebile moo ba sa kgutle. Ba bang ba maphelo a bona fella hona moo. Ba kgutlang ba kgutla ba tella, ba kgutla ba tlohella dikolo. Ba kgutla mona e tlo ba bo ntate ba imise bana. Ha ke bone molemo wa teng le hore ho thwe ba lo rutwa maitshwaro empa ke bona ba kgutla ba se ba le ka tsela e nngwe e sa kgahliseng. Mohlomong dintho di tjhentjhile hona jwale. Mohlomong mehleng ya pele ehlile ne e sebetsa hona ho ruta molao mme ba e ba e mamela mare atjhe ha e le jwale tjena teng ah-eh, ba etsa ntho tse tswileng tseleng.

Lesela la kente ke lesela le letle haholo, le kgabileng ka mebala e hohelang. Ke ka hoo e leng thatohatsi e ratehang. Seshweshwe ke se ke moetlo wa rona, ke e ke lesela le rona le letle le re ikgantshang ka lona. Haholo re le rata haholo ha re na le mesebetsi ro na Basotho. Ebe re e re re ikapesa ka kobo tsa rona ka hodimo ka mona. Kannete ke masela a a matle ka ho fapana ha teng le mme mesebetsi ya teng e fapaneng. Nna hara ona ke ke rata seshweshwe hobane ke Mosotho. Jwale seshweshwe ke thatohatsi ya ka, haholo.

Nna ke nahana hore ha ho hlokahale hore motho a tswe lekeisheneng, o ka mpa wa etsa feela hore lekeishene le le o sebeletse. O nno o phele bophelo bane ba hao hore o atlehile kapa ha o a atleha. Empa o se tatele ho nka diqeto tsa hore wena o se o lo batla ho lo dula bo toropong. Etsa feela aha ntlo ya ditoro tsa hao hona moo lekeisheneng moo bophelo bo leng ka tsela eo o bo tlwaetseng. Moo bophelo bo sa tureng. O ntso kgona hore o o iphelele feela le ha se o atlehile ho na le hore o ye toropong, ee hosane ha dintho di sa di sa tsamaye ka ka tsela eo o di lebelletseng, e be jwale o kgutlela lekeisheneng. Ba lo tshehisa ka wena. Se etse hore katleho e o etsise diqeto tse e seng tsona.